Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e e masisi ka gonne data e le setlhopha sa botlhokwa mo lefatsheng la tiro la segompieno. Batlhokatiro ba amega ka tsela tse di latelang, go palelwa ke go batla tiro mo internet-eng, go palelwa ke go dirisa didiriswa tsa online learning, go fokotsega ga kgolagano le mafelo a tiro.

Ke dirisa data ya Telkom, ke a e reka ka thirty rand go fitlha go fifty rand, go ya ka bokete jwa keletso kgotsa ditlhoko tsa letsatsi. Gantsi one gigabyte e ka tsaya malatsi a le mabedi go ya go a mararo fa ke sa dire dilo tse di jang data thata jaaka go shebelela video ke dirisa Telkom data ka gonne e na le network e e nonofileng mo lefelong la me. Ditlhwatlhwa tsa yone di bapisa sentle le tsa ba bangwe, ke lemogile gore data ya yone e a dira sentle mo dithulaganyong tse ke di dirisang.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng e ka dira boleng jwa two hundred and fifty mme ke e dirisitse kgwedi e yotlhe. Fa o batla go reka data lebelela dilo tse di latelang, tlhatlhwa ka gigabyte go megabyte, bapisa ditlhwatlhwa tsa one gigabyte mo 'bakeng ba go bona e e theko e ko tlase, nako ya tiriso, lebelela gore o tshwanetse go e fetsa leng.

Data e ka ntumedisang mo kgweding yotlhe ke ten gigabyte go ya go fifteen gigabyte ka kgwedi e ka nna e lekaneng fa ke e dirisa ka kelotlhoko. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi ka gonne ke ka e kgaoganya karolo ya tiro, thuto le karolo ya boithabiso.

Thekenoloji ya five G e tlile go fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka mokgwa o mogolo le o masisi, e na le lebelo le le kwa godimo go ema ka bonako le bokgoni jwa go didiriswa tse dintsi ka nako e le nngwe. Madirelo a a tla tswelelang mosola thata ke thuto online learning, tiro remote work, kalafi telemedicine. Ditšhono tse dišwa tse five G e ka di tlisang, ditlhophelo tsa kgwebo tse dišwa, tlhabololo ya go itlosa bodutu.

Data ke tshedimosetso e mogala o e dirisang fa o tsena mo internet jaaka go bona di-video, go romela molaetsa mo WhatsApp, go tsena mo Facebook kgotsa go batla dilo mo internet. Ditsela tse di tlwaelegileng tsa go tsenya data ke ka USSD code, ka motlhala, tobetsa star one two one star, o tsenya dinomoro tsa data wa bofelong o tsenya hash, fa o fetsa o tobetsa okay ka kgotsa ka App ya network e o e dirisang.

Fa data ya me e fela ka bonako, nka lekola tiro ya data, ka thibela autoplay ya di-video, ka dira di-updates ka Wi-Fi fela, ka dirisa data fa go tlhokagala fela.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ke o fetolela go nna data. Ke boloka madi fa ke dira jalo ka gonne ke kgona go reka di-data tse di mo promotion-eng, ke kgona gape go kgetha bundle e e nkgotsofatsang.

Ee, nka kgona go aroganya data le tsala ya me fa re le kwa mafelong a farologaneng fela a le mo kgaolong e data ya me e tsenang mo go yone. Nka aroganya data le tsala ya me ka mokgwa wa share data ka network-e mme ka network ya me ya Telkom-o nka tobetsa star one eighty hash mme ka ya go share data mme ka tsenya dinomoro tsa gagwe tsa mogala ka re share mme ka mo share-rela data.

Kampa ya data e tlaya e ntlafala mme madi a thulaganyo a tla fokotsega kgotsa a oketsega. Thulaganyo tse di lekanyeditsweng di tla tswelela ka ntlha ya bontsi jwa batho ba sa diriseng data e ntsi, thulaganyo tse di sa lekanyediwang e tla nna selo modiro mo ditoropong tse dikgolo, diphetogo tseno di tla ama badirisi ka ga tlhwatlhwa e fetogang go oketsega diphatsa.